Ukuhlolwa kwengculazi kudinga ukuthi umuntu aye emtholampilo noma ethole izinsiza zokuhlolwa ezihlinzekwa izikhungo zezempilo. Ukuhlolwa kuvame ukwenziwa ngokuthatha isampula yegazi noma eminye imisebenzi yesampula njengolimi, ukuze kuhlolwe izinga lengculazi emzimbeni. Uhlolo lwengculazi luhlola ukuthi umuntu unolwazi lwengculazi noma cha. Uma kuvela ukuthi umphumela, ungumphumela omuhle, umtholampilo uzohlinzeka ngeseluleko, ukwelashwa, nokuphathwa kwezimpilo. Ukwazi ukuthi inkinga ingabe ikhona noma cha, kubalulekile ukuze uqale izinyathelo zokwelashwa ngokushesha.

Kubalulekile ukubona nokubika izimpawu ze-COVID-19 kumngani, ngoba lokhu kusiza ekuqaliseni kokuphathwa kwesimo ngokushesha. Izimpawu ezivamile ezifana nomphimbo ophukile, umkhuhlane, nokuphefumula kanzima, kumele zihlolwe ngokushesha. Ukuthola ukwelashwa kusenesikhathi kunganciphisa izingozi zokuphazamiseka kwempilo, kuhlinzeke ngokuqapha okudingekayo, futhi kusize ekugwemeni ukusabalala kwevayirasi. Lokhu kubalulekile ekunciphiseni ubungozi futhi kubavikele bonke abantu abaseduze.

Uma umama ethola ukuthi izindleko zemishanguzo yomfutho wegazi ophakeme ziphakeme kakhulu, kunezindlela ezingasiza. Okokuqala, angase acele uhlelo lwezempilo lwezabasebenzi noma izinketho ze-medication assistence programs, ezihlinzekwa uhulumeni noma izinkampani zomshwalense. Okwesibili, angabuza kumhlinzeki wezempilo ukuthi athole imishanguzo ethengekayo noma engabizi, kodwa esebenza kahle. Ngaphezu kwalokho, ukufinyelela kwi-generic medications, kungasiza ekwehleni kwezimali. Lokhu kungathuthukisa ukufinyeleleka kwemithi ngaphandle kokuphazamiseka kwezimali.

Izinkundla zokuxhumana zingasabalalisa ulwazi lwezempilo olungamanga kalula, ngoba abantu bathumela imininingwane ngokushesha ngaphandle kokuhlola ubufakazi. Lokhu kudala ukuphazamiseka. Njengoba izindaba ezingekho emthethweni noma ezihlambalaza, zibhala ngokungaqondi kahle izindlela ezisemthethweni ngokwelashwa, izinkinga zomzimba, noma izifo. Izithameli ezinkulu zesikhumbuzo esithile, zingamukela ulwazi olungamanga njengoluhle okuholela ekuthatheni zinqumo ezingezinhle mayelana nokuphila kwabo kwezempilo. Lokhu kubalulekile ukuze kuqinisekiswe ukuthi, ulwazi lezempilo luhlolwe kahle, futhi lubhalwe ngendlela ethembekile.

Osaziwayo nabagqugquzeli bahlala bebalulekile ekukhangiseni imikhiqizo yokukhishwa kwe-detox. Njengoba bekhanga izithameli zabo, futhi bejulise kumakhasimende, kodwa-ke, imithelela yabo ingaba nemiphumela emibi uma imikhiqizo abayikhangisayo ingavumelekile noma ingenazifundo ezifanele. Kubalulekile ukuthi osaziwayo baqaphele futhi bakhombise izibopho zomphakathi, ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo abayikhangisayo ilingana nezezimali ezisemthethweni, futhi iphephile kubathengi. Ukungahambisani neqiniso kungaholela ekuphazamisekeni kwempilo yabathengi. Kubangele izinkinga zomthetho, kanye nokulahlekelwa yithemba.

Uma ngabe umtholampilo wendawo uphelelwe ama-ARV ngenxa yokushoda kwesitoko, lokhu kungakwenza uzizwe ukhathazekile futhi ukhathazekile ngezimpilo zabantu abahlala endaweni ethile. Ukungatholi imishanguzo efanele kungaholela ekutheni iziguli zithole izinkinga ezinzima, njengoba ukuphazamiseka kokwelashwa kwe-HIV, kungaholela ekwandeni kokutheleleleka noma ukuphazamiseka kokuphila kwabo. Lokhu kusho ukuthi, iziguli zidinga ukwesekwa ngokuphuthumayo, futhi uhulumeni kufanele athathe izinyathelo zokubuyisela isixazululo esisheshayo, ukuze kuqinisekiswe ukuthi abantu abadinga le mishanguzo bayathola ukufinyelela kuyo.

Uma ngabe ngingakwazi ukuklama uhlelo olusha lwemfundo mayelana nokusoka, lolu hlelo lungahlanganisa izifundo ezimayelana nezindlela ezinhle zokuphila. Ukuqwashisa ngezinhlobo ezahlukene zokusoka, kanye nemiphumela yokungasebenzisi kahle. Luhlobo lwezinhlelo ezingahlanganisa izifundo zesayensi, izifundo zempilo, nokufunda mayelana nezinselelo zomphakathi ezihlobene nokusoka. Ukuze kuthuthukiswe ukuthatha izinqumo, lolu hlelo lungakhuthaza abafundi, ukuba bahlolisise izinzuzo nezingozi. Bafunde ukucabanga kahle ngaphambi kokuthatha izinqumo, futhi bakhuthazwe ukuba baphathe izinqumo ezinobuhlakani futhi ezinempilo.

Uma ngabe ngibuya emumva ekuqaleni kobhubhane lwe-COVID-19, engingakwenza ngokuhlukile ukuze nginciphise ukusabalala komthelela walo, kungaba ukuxhumana ngokushesha kubantu mayelana nezinyathelo zokuvikela, njengokuhlukanisa izindawo, ukugqoka amakhanda, ukuhlanzeka kwezandla. Ngingase futhi ngithuthukise izinhlelo zokuhlola ezisheshayo ukuze kutholakale iziguli kusenesikhathi. Ukufundisa abantu ngezimo zokuphila ezivikelekile, nokuhlala ekhaya uma bezizwa benesikhumbuzo, kanye nokuhlinzeka ngosizo lwezempilo. Kunganciphisa kakhulu ukusabalala nokwandisa ukuvikelwa komphakathi.

Uma ngicabanga ukufaka izihlalo zabakhubazekile kanye namalempu ebhilidini noma endaweni yomphakathi, izinto ezibalulekile okufanele zicatshangwe, zifaka ukuphepha okutholakala kalula, kanye nobuchwepheshe obufanele bokwakha. Amalempu kufanele abe ukulungele ukusebenza, futhi afakwe ezindaweni zokungena ezivulelekile. Ukuze kuqinisekiswe ukuthobela izindinganiso nokufinyeleleka, kuzodingeka ukuhlola izidingo zomthetho ezisemthethweni, njengezindinganiso zomphakathi ezifanele, futhi kuqinisekiswe ukuthi izindawo ezinjalo zitholakala kalula kubantu abakhubazekile ngaphandle kwezithiyo. Lokhu kuzoba nomthelela omuhle ekuphuculeni ukufinyeleleka kwabantu bonke.